Ha o hlokahalletswe ke monna, o lokela ho apara thapo dikgwedi tse tsheletseng kapa tse ho isa ho tse leshome. Hore ka mora moo o hloko o kgone ho hlatsuwa. Dintho tse sa tlamehileng ho di etsa ke hore ha wa tlameha hore o apare diaparo tsa hao, o apara tsona tseo tseo o di kgethetsweng. O tla hape o tlametse ke hore o dule o le jareteng. Ha wa tlameha ho dula o ntso tjhakela ma ha batho. O tlameha ke hore o hlomphe le molao o seka kena dikamanong tsa marato, o ntso o apere thapo.

Ho bolela hore monna ke yena a ikarabellang lelapeng leo. Ha monna, monna ke yena a tlamehileng hore kotsi e qale ka yena hana hana moo lelapeng. Hobane ke hloho ya mono, bothata tsa ntse bo tshwarwe ke yena. Nthwe nngwe le e nngwe e santse e fihlele ho yena pele e ya baneng kapo mosading. Ke seo se bontshang hore monna ke hlooho ya lelapa, boikarabelo bo ho yena dintho ka ofela.

Batho ba moreneng, le hore taba ya ho re na ne na borena. Borena ke ntho o tswalwang le bona. Ba na le tjhelete, ba ruile, ke ho bontsha hore tshwanetse ba na le serithi se boima. Ho bontsha hore ke bona batho ba moreneng ba hlomphehileng. Ba bontshang le ka dintlo tse hantle tse nepahetseng. Nthwe nngwe le e nngwe e hantle, e nepahetse ho bontsha hore ke bona batho ba moreneng.

Re bona malapa a mangata a sebedisa senyesemane ebile ba ruta bana ba bona senyesemane. Senyesemane ke sona se kgonang hore thusa hore re kgone ho bua le batho ba dinaheng tse ding. Hobane ntle le sona re ne re tlo sokola hobane ba bang ba batho ba bua dipuo tse sa tshwaneng. So senyesemane ke sona se etsang ho be bobebe hore re kgone ho kopana ebile re bue, re botsane tsa bophelo. Mme le difounung mona re bona re sebedisa senyesemane hore o kgone ho utlwisisa hore ho bua kang, ho etsahala eng. Senyesemane se bapala karolo e kgolo lefatsheng. So re a leboha.

Ke hore a hole a santse a itseba hore yena ke mang. Lebitso la hae ke mang, le hore batho ba mo tsebe hore yena ke mang. Ee.

Basadi ha ba sebetsa ka tlung, ebile ba hatellwa ba hlekefetswa. Ke ho bontsha hore sesosa ke hore ha ba na tjhelete ebilane ha hona letho leo e leng hore ba ka le bua. Hobane banna ba re ke bona hlooho tsa malapa. Hobane jwale basadi bona ha ho sena leo ba ka le etsang. Ha seo se bontsha ho re naneng na tekatekano ha e lekane ka ntlung, ka malapeng.

Ke bona ho se bohlokwa hore motho a tlohe lekeisheneng a ilo phela toropong. Hobane bophelo ba toropong bo bo ditheko tse phahameng haholo. Ba bang ba batho ba fihla toropong ba nkgamisa ka dikoloto. Dintlo tsa toropong di a tura. Mme toropong ho patala metsi le motlakase, mme le tse ding tsa dintho. Ha ba fihla mono mme ba e kenya ka hara dikoloto. Nna ke bona ho lo ho le molemo motho a mpe a iphelele lekeisheneng. Hobane lekeisheneng ha ho tshwane le toropong. Dintho tsa teng ha di ya phahama ho feta tsa toropong.

Ditaba tsa mophatong hore di etsahale hore di pepesehe tje. Ke hore batho ba nanang be se ba nka batho ba sa rateng ho ya moo, ba ba ise moo. E be batho bana ha ba kgutla monanang, ba utlwa ba kgutla dipelo tsa bona ntse di le bohloko. Hobane ba ne e ne e se nthwe ba e ratang. Ba qetelletse ba se ba buile dintho tse etsahalang moo. E le hore ha ya tlameha hore ebe ho etsahala jwalo.

Re kgona hore re kopana le batho bano, re bue puo ya senyesemane. Ke yona fela puo e leng horeng e tlo kgona hore e re kopanye. Hobane tse tse ding ha re kgone ho utlwana. Senyesemane ke sona se bapalang karolo e kgolo hore batho ba kgone ho kopana, ba kgone ho utlwana ha ba bua.

Aa ha ya tlameha e be jwalo. Nna ke bona e fosahetse ho ya ka nna. Batho ba tlamehile ba sebetse ka bobedi, ba lekane. Hobane ha o sebetsa a le mong, o ba na le kgatello ka hore nthwe e nngwe le e nngwe le e nngwe e shebile yena ha a sebetsa. Tshwantse be mosadi le ena a sebetse, e be tekatekano. E seng taba ya hore ho sejwe a le mong. Ha a le mong dintho di tlo mo hatella ka ofela hobane dintho di tla be di itshitlehile ho yena. Ntho e nngwe le e nngwe e tshwantse e etswe ke yena ka tjhelete eo. O thole hore tjhelete eo e nyane ha e kgone ho etsa dintho ka ofela. Mme ha ba le babedi, ba sebetsa. Dintho di tla kgona ho na di leka lekane ka tlung.